Ukufundisa abantu asebekhulile ngezinzuzo.

Amabhizinisi akha izihlalo zabantu abakhubazekile.

Abantu besilisa abaningi nje bayasaba ukuhlolelwa isifo sesandulela, ingculaza. Ngiyacabanga ukuthi nawa amaphuzu .

Umtholampilo walapha ngasekhaya eMlazi kwa-U, wasindisa omunye womakhelwane bami owayekade edutshulwe kambi abantu ababezama ukungena kwakhe. Nomakhelwane wami bamdubula ngey'nhlamvu ey'ntathu esifubeni. Basuka baphuthumisa ka-U ilapho wafika wavinjwa khona ukuthi ophe nokuthi akhishwe inhlavu bamsiza kakhulu nje. Umtholampilo engingawubeka ukuthi usezingeni eliphezulu ngoba uyakwazi ukusebenza njengesibhedlela ukuze abanye abantu abaseduze nasemalokishini bakwazi ukuthola usizo. So nje, umtholampilo omuhle kakhulu ngoba uyasiza kakhulu, wasindisa nje nomakhelwane.

Uhulumeni angazama ukuthi athole iy'ndlela zokuxhumana nabantu abachazele kabanzi mayelana nohlelo olusha lokugomela i-COVID-i futhi azame ukuthola abantu basemphakathin odokotela bemphakathi abaholi nje bosizo, ukuze bakhulume nabantu bazame ukuthi uma babakhululekise ngokomqondo ukuze bezokwazi ukuthi bathole uhlelo olusha lwe-COVID-19. Azame ukusebenzisa omabonakude ama-radio stations kanye namaphephandaba ukuze akwazi ukuthi axhumane nabo bonke abantu basemakhaya futhi ukuze nesimo sizodamba.

Lena indaba ebucayi futhi ethinta impilo yabantu .

Imithi ye-TB yona iyaba nemiphumela emibi.

Nansi imininingwane yezinketho zasekuseni .